Yebo, ngayidlala ibhola eqembini lami, naye adlala ibhola eqembini lakhe. Kulowo mdlalo ngadlala kamnandi wonke umuntu wajabulela, wajabulela ukudlala kwami. Makuphela lowo mdlalo weza kimi wazongitshela ukuthi uyayithanda ndlela ngiyidlala ngayo, ngiboza ngizodlala naye ngizomufundisa ezinye iy'tayela, naye azodlala kamnandi. Ngeza ngokuhamba kwesikhathi saba abangani abakhulu futhi sihlala ndawonye futhi siqoqa ngezinye izinto. Umdlalo wawuyindlela enhle yokuthi ngithole umngani omusha.

Okokuqala, ukufunda ukusebenzisana. Imidlalo yesintu ivamise ukudinga ukusebenzisana nokuqhumana phakathi kwababili okufundisa abantu ukusebenza njengeqembu nokuqhazulula izinkinga ndawonye. Okwesibili, ukukhuthuzisa, ukuthuthukisa ukubekezela. Umdlalo yesintu ingaba indlela enhle yokufundisa ukubekezela.

Abantu babhekana nezinselela eziningi ekutholeni isikhathi sokuzibulazisa, kufaka phakathi ukuchitha isikhathi esiningi emsebenzini. Imikhawulo yezomnotho, imithwalo yemfanelo yomndeni, ukucindezeleka nokuthathala, nokukhathala, kanye nokutholakala kobuqwepheshe.

Izikolo zingenza izikhungo zemidlalo ezifanelekile kalula kubafundi abakhubazekile ngokwenza izinguquko ezilandelayo. Ukunikeza izinsiza ezikhethekile. Izikole zingabonelela ngezinsiza ezikhethekile, njengema-chair okhule okhululekile noma ezinsiza zokuzibizisa ezikhethekile ukuze kubafundi abakhubazekile bakwazi ukujabulela izikhungo zemidlalo.

Umcimbi omkhulu. Ngawuguqulela emcimbini omkhulu lapho abantu abaningi bengabamba iqhaza khona. Okwesibili, imithetho emisha. Ngakha imithetho emisha ukuze kube mnandi futhi kube inselela kubabambi beqhaza. Okwesithathu, imivuzo. Ngakha imivuzo yabaphumelela njengemikhiqizo noma imali. Okwesine, ukuhlanganisa umphakathi. Ngakha umqimbi ukuze kuhlanganise umphakathi futhi ukhuthaze ukusebenzisana nokuqhumana phakathi kwabantu.

Ngingazizwa ukudabuka ngidinga ukubheka, ukubhekana nokuhluleka nokudabuka. Okwesibili, ukulahlwa ithemba. Ngingazizwa sengathi angilunge noma angikwazi ukuphumelela. Kodwa uma abangani bami bakhuluma kahle futhi bakhuthaza, ngingazizwa ukukhuthazeka. Bangani bami bangangikhuthaza futhi bangangikhumbuza ukuthi ukuhluleka akusiyo ingxenye yokufunda nokukhuthuka, nokuthuthuka.

Yebo, ngivezwa umuhlwa, umuzwa ojabulile wenjabulo noma isasasa ngenkathi ngidlala umdlalo wesintu. Lo muzwa ufana nokujabula okukhulu nokukhanya kwenhliziyo. Kufana nokuthi ngiyaphila futhi ngijabule kakhulu. Ngenkathi ngidlala ngizizwa sengathi ngiyingxenye yomphakathi futhi ngixhumene nabanye abadlali. Lo muzwa ujabule futhi unqono kakhulu kunokujabula nje kuphela.